Irasu mncamo ombathwa entanyeni, ophothelweko.

Irhalani mvumo ovunywa bobaba nofana abomma emnyanyeni.

Usomkhwenyethu ngubaba lesokano elithetheko.

Inyoka mncamo ophothelweko ombathwa myezani nakwendiweko.

Ukuveza indaba kulokha isokana liya ekhabo lomntazana liyokubawa umkhamanzi.

Idwende kulokha umakoti nasele endileko bamphekelela ekhabo.

Ufanele aziphathe ngendlela le ebegade bamtjele bona aziphathe ngayo lokha nabamkhulisako.

Amapatlagwana mamanyathelo enziwa ngetayere.

Isirholwani mncamo onghadiweko ombathwa entranyeni, ezandleni, edinini nofana eenyaweni.

Ingejana mncamo ophothelweko ombathwa esandleni.

Umafumeza kulokha nawendileko bakuphe umntwana bathi ngumafumeza wakho.

Irasu mncamo ophothelweko ombathwa entanyeni.

Ibherha yikomo kamma ebuya kumkhwenyane nakulotjolwako.

Umratha uphekwa ngamanzi nepupu udliwa nesitjhebo.

Iporiyana sikhumba esimbathwa ngubaba entanyeni lokha nakunomnyanya.

Ngokwesiko lesiNdebele abomma abakavumeleki bona bakhambise ihlelo lokulotjolwa komntazana, kufanele kube bobaba abakhambisa ihlelo ngaphambili.

Isidonodono yinto eyisimbi efakwa emlonyeni ebethwako ukwenza umvumo.

Inyoka imbathwa nakwendiweko.

Umma ohlangakalelwe ngubabakwakhe uzila umnyaka.

Isititirimba sikhumba esimbathwa masokana nakayokuwela.

Umkhala mncamo ombathwa bomma ehloko lokha nakunomnyanya.

Ukuthamba kuhlangela.

Isimanje kulokha umuntu nakendileko kunomlobokazi.

Amacici mncamo ophothelweko ombathwa endlebeni.

Unomncwazi mfazi ophekelela umakoti.

Umma owendileko kufanele aziphathe njengomma azi bona uphumile ekhabo sekasemzini.

Umrorho sithelo esitjalwako esiphekwa njengesitjhebo, uhlaza ngokombala.

Inongwana yikaba yomntwana.

Inongwana uyayitlhogomela, uyisule, uyibophe kuze kufike isikhathi lapho iwa khona.

Inakwa sikhumba esimbathwa madoda.

Ipelesi mntwana okhamba phambi komakoti.

Umkhwenyethu yindoda kadadwethu.

Ikghororo ziinrholwani zomntazana ezipheleleko.

UKumbuza, uMzangobe, uMaphangela, uLombeni noMavulandlela.

Umntwana omntazana ukhuliswa ngokwesiko nasele bakwabo bambona bonyana sele akhulile.

Iyerhana mncamo omude omhlophe ombathwa mntazana othombileko ngemuva.

Umuntu onomrharibo lisokana elithetheko.

Awa, akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba, isithimba simbathwa bomma kuphela.

Usomrharibo ngubaba lomntazana owendileko.

Abobaba ngibo abantu abakhambisa ihlelo lamalobolo.

Umnqopho wokuphetha isiko lokusa abasegwabo entabeni kukobana babakhulise.

Ukuphakulula kulokha ubaba nasele aleleko, umma wakhona kufanele athathe omunye wangendlini.

Ubaba kufanele aziphathe njengobaba womuzi azi nokobana kwanjesi sele anomuzi omqalileko.

Ukusoma kulokha isokana nalibawa umntazana bona libe mumuntu walo.

Incagu mncamo ophothelweko ombathwa bobaba ehloko nakunomnyanya.

Isithimba yisikhumba esimbathwa bomma nofana abentazana.

Unomkhulumi mfazi ophatha idondolo ophekelela umakoti.

Ibherede yisigqoko esimbathwa bomma bamaNdebele ehloko.

Umqhele mtjhotjho othwalwa bobaba ehloko.

Isithole sakomisa yikomo kababa ekhulisa umntwana.

Umrhwabha yinyama yekomo eyomisiweko.

Ibhengela yinto embathwa mntazana esandleni nofana abomma.

Ukghari ngudadwabo lakababa.

Usonkomo mumuntu ophekelela iinkomo eziyokulobola.

Amatshega ziindzidlana ezincani ezifakwa ezandleni nenyaweni.

Umlingakobe mncamo ophotheliweko omude ombathwa bomma ehloko lokha ingoma nayiweleko.

Ufanele bona aziphathe kuhle, aziphathe ngehlonipho begodu nezinto azenzako zikhombise bona sele akhulisiwe.

Umyezani ngumma owenzela umakoti izinto zoke lokha nakendileko.

Usosokana ngubaba likamkhwenyana.

Umma okhanjelwe ngubaba wakwakhe uzila ukukhamba aye emzini nokuthatha izinto ezandleni zomuntu. Into ngaphambi kobana ayithathe, umuntu kumele ayibeke phasi.

Unomkhwenyethu ngunina lomkhwenyana.

Isitjhibela bherha yikomo kamma lomntazana.

Umhlolokazi ngumma okhanjelwe ngubabakwakhe.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana ihlatjelwa ekhabo lomntwana, iyabikwa emadlozini ikhulunyiswe ngaphambi kobana ihlatjwe.

Ihlanzamaseko kulokha nakuthiwa umakoti uyahlanjiswa ekhakwakhe.

Idzila yigolide efakwa bomma bamaNdebele entameni, esandleni nenyaweni.

Lihlatjelwa imbuzi bese likhambiswe nesikhumba sakhona.

Isiqobotjhelo yisinjana eberegiswa ukukanapela ingubo.

Ingwani sigqoko esithwalwa bobaba ehloko.

Irhabi mncamo ophothelweko, ombathwa mntazana nofana umntazana osele adlulile. Ngaphambili umncamo lo, uba matjharhatjharha, ube mfitjhazana, ube nokuhlotjiswa.

Isikotjhi yisinga sikerjana esifitjhani, esinamaplitsi, esivulekileko, esimbathwa bentazana bamaNdebele.

Umdzegano ziinrholwani ezincani, ezidweyini, ezimbathwa edinini, zimbathwa mntazana weNdebele osele adlulisiwe, okuthiwa umntazana osele athombileko.

Umnayilani mncamo ophothelweko, ombathwa ehloko bomma lokha nakunomnyanya.

Umgari mncamo ophothelweko, omude, othwalwa ehloko ulengelelele phasi, ombathwa bomma nabawiseleko ngengoma. Umncamo lo ngelinye igama ubizwa ngokobana mlingakobe.

Umadalanyana yisigqoko esisabherede esithwalwa ehloko, sithwalwa bomma nabobaba bamaNdebele lokha nakunomnyanya.

Umbhalo obizwa ngelinye igama ngokobana yikumbese, yingubo yamaNdebele ebunjwe ngemibala yamaNdebele, evela ezungwini lekosi ekuthiwa yi-rainbow ngelimi lesingisi nofana ilimi lokubolekwa. iingubo le imbathwa bomma bamaNdebele lokha nakunomnyanya, imbathwe bentazana bamaNdebele lokha nakunomnyanya, ibuye imbathwe masokana wamaNdebele lokha nakunomnyanya.

Unokhethwabo mncamo ophothelweko, ophothelwe feyini, ombathwa bomma bamaNdebele esandleni, lokha nakwenzeka bonyana kube nomnyanya.

Umtshurhwana yingubo efitjhani, encani, eludlana, embathwa bomma bamaNdebele, umma osele endile, athethwe emzini.

Isihlohlo simbathwa bomma nofana abobaba bamaNdebele. Senziwe ngesikhumba, satjhukwa, senzwa bonyana sibe ludlana, senzelwa ukumbathwa bomma nofana abobaba bamaNdebele.

Umncwazi yisigqoko nofana ingwani embathwa ehloko.

Umkhala mncamo ofeyini, omncazana, ophothelweko, ombathwa ehloko. Umbathwa bomma bamandebele lokha nabanomnyanya.

Unomahlonjana mncamo othungelelwa emtshurhwaneni, umbathwa nomtshurhwana.

Unomatlawana mncamo ophothelweko, ombathwa litlawana.

Ivunulo yesintu iqakatheke khulu ngombana iyatjengisa nofana iyakhombisa bonyana uliNdebele begodu ikhombisa nokobana ukusiphi isigaba lokha nawumNdebele ngombana kuhlukahlukile esintwini, nomunye nomunye umuntu unesigaba akiso esintwini yeke-ke lokha nawumbetheko, wembethe ivunulo yesintu, uyakhombisa bonyana uliNdebele, iNdebele elikhamba kusiphi isigaba sepilo.

Isiko libaluleke khulu kimi, litjho okukhulu kimi ngombana isiko lami lihlathulula mina ukobana ngingubani, ngibuyaphi, ngiyaphi begodu lingenza ngizazi imvelaphi yami yeke-ke kuhle lokha umuntu nakaziko imvelaphi yakhe, azi bona ungubani, ubuyaphi begodu uyaphi. Lokho kuba lula bonyana neenzukulwane zeenzukulwana ezizako, zazi bonyana isikopilo labo linjani.

Inaka sikhumba esikhulu esilingana njengengutjana encani esimbathwa makhosi.

Iphotho mncamo ophothelweko, ophothelelwe eseyileni ombathwa bomma ngaphambili.

Iphephethu mncamo ophothelweko, ophothelelwe eseyileni ombathwa bentazana bamaNdebele ngaphambili.

Ibhetjha sikhumba esimbathwa basegwabo bamaNdebele ngaphambili.

Isithimba sikhumba esimbathwa bomma nabentazana, bamaNdebele ngemuva.

Itjorholo sikhumba esisikwe kuhle, esimbathwa bomma bamaNdebele ngaphambili.

Iporiyana sikhumba esisikwe kuhle saphothelelwa umncamo, imbathwa bobaba bamaNdebele entanyeni ilengelelele esifubeni.

Amapatlagwana mamanyathelo enziwe kuhle ngetayere, avulekileko ngaphezulu.

Umtjhotjho obizwa ngomqhele ngelinye igama, buboya obumbathwa bobaba bamaNdebele ehloko.

Ibhengela imbathwa bomma nabentazana bamaNdebele esandleni.

Amanambasikhambe mamanyathelo akhambela phasi, ambathwa bomma nabentazana bamaNdebele.

Amacici abizwa ngamasali ambathwa endlebeni bomma nabentazana bamaNdebele.

Ibherede sigqoko esimbathwa bomma nabentazana bamaNdebele ehloko.

Idzila ziinsimbi ezirondo ezifakwa bomma bamaNdebele entanyeni neenyaweni.

Amatshega mabhengela ambathwa bomma bamaNdebele eenyaweni.

Iyerhana mncamo ombathwa bentazana bamaNdebele ngemuva, umncamo otjharhazelako.

Ingejana yingubo embathwa bomma bamaNdebele nabentazana bamaNdebele.

Ingwani sigcoko esimbathwa ehloko maNdebele.

Ikghororo ziinrholwani zenyaweni eziphothelweko ziphelele zoke, zimbathwa bentazana bamaNdebele.

Umlingakobe mncamo ophothelweko omude ombathwa bomma bamaNdebele ehloko, ulengelelele phasi ube mude umbathwa ngengoma.

Inyoka mncamo ophothelweko, uphothelwe waba mude kodwana awufiki phasi. uphiwa umyezani nakwendiweko.

Inyoka imbathwa myezani lokha nakwendiweko.

Incagu sigcoko esimbathwa bobaba bamaNdebele ehloko.

Isititirimba sikhumba esimbathwa besana bamaNdebele nabayokuwela.

Awa, ngiyaphika akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba. Isithimba simbathwa bentazana nofana abomma bamaNdebele kwaphela.

Isiqobotjhelo yisinjana encani eberegiswa bomma bamaNdebele, ukuqobotjhela nofana ukuyaga iingubo zabo nofana imitshurhwana.